Uma ufuna ukuqala uhambo lokutshala izitshalo ezizohluma kahle, kumele uqale uqondane nezinkathi lapho khona isimo sezulu singeke sikuphazamise khona. Uma sibheka eNingizimu Afrika, ziningi izindawo lapho khona abantu bengaqala ukutshala khona, sukela ngo-April kuya ku-October, ilabo khona izimvula ezidlangele khona kakhulu ezokwenza ukuthi izitshalo zakho zisheshe ukukhula.

Uboya bungadlala indima enkulu emphakathini, nalapha ezindwangini ngoba iyonanto esiyisebenzisa uma sikhanda izimpahla zokugqoka. Iy'mpahla zokugqoka ziyashintsha-ke unyaka nonyaka, kuya ngokuthi isiphi leso sitayela esidlangele ngaleso sikhathi okuyoba yinto enhle ukuba sizigcine futhi sizikhusele ngazo zonke ukuze sizokwazi ukukhiqiza nanoma yiyiphi intayela eziyifunayo ngaleso sikhathi abantu beqhubeke begqoke.

Uma unesifiso sokuqala ingadi noma unenhloso yokwenza ingadi yakho ibe enkulu impumelelo, kumele uthole indawo evundlile ukuze uzokwazi ukuthi uma uthatha imbewu yakho izomila kahle. Uthole indawo futhi lapho ozokwazi ukuthi isikhashana nesikhashana imvula iyafika. Kweyami ingadi, ngingenza isiqiniseko sokuthi imanje namanje ngiyazithenga izinsiza ukuze ngikwazi ukulekelela lezi mbewu ukuthi zisheshe ukukhula, nalapho la kukhona amanzi angeke aze asokolise ngakhona. Ngaleyo ndlela ngizoba nesiqiniseko ukuthi ingadi yami iyakhipha okufanele ngesikhathi ekufanele.

Izici ezimbalwa okufanele azicabangele lapho ekhetha izitshalo zifaka isimo sezulu, kumele ahlole izimo zezulu endaweni ethile. Ukuhlangana noma uhlobo lomhlabathi. Uhlobo lomhlabathi luhlobene kakhulu nezitshalo ezithanda ukukhula kuwo. Isikhathi sokuhluma. UMaNtuli kumele azi ukuthi izitshalo azikhethayo zidinga isikhathi esingakanani ukuze zikhule kahle. Izinga lokunisela. Ezinye izitshalo zidinga amanzi amaningi kanti ezinye zidinga, aziwadingi.

Ukudala uhlelo lokutshala kwezitshalo emanzini anomsoco, kuhlanganisa noma kuhlanganisa izinhlelo zokweseka. Kudinga unakekele izici ezibalulekile ukuze uqinisekise ukuphila kweziplanti nezinye, nezinga eliphezulu lokusebenza. Lapha ngezansi ngizocacisa izici ezibalulekile. Izici ezibalulekile hlobo lwezitshalo ofuna ukuzitshalela. Kunezitshalo eziphilayo emazini ezifuna uhlale ukuhlala emanzini. Izinga lokuthamba kwamanzi. Kudingeka uhlole izilinganiso samanzi noma umswakama odingekayo ukuze izitshalo zihlale ziphilile. Ukukhanya, ngokukhanya. Uhlelo kufanele luhlale lihlinzeka ngokushaya okuvamile kweziplanti. Izimo zemvelo zomphakathi. Uma usepulazini lasedolobheni izinto ezinjengo moya, umsinga wezakhiwo ey'seduze.

Sawubona Phumlani, unjani? Ngithanda ukwazi ukuthi uphezu kokulungiselela isizini ezayo yokukhuliswa kwezitshalo yini? Imigomo yakho noma izinhlelo? Lokho kuyajabulisa. Kunezinto ezimbalwa engithanda ukuxoxa ngazo ukuze ngithole izeluleko. Okokuqala, ngabe uhlela ukubeka uhlelo lwezikhathi ezithile zoku-planting noma kwi-harvesting? Lokhu kuwumqondo omuhle. Okwesibili, ingabe uhlela ukufaka izinto zokusekela ngemishini yokuphaka amanzi noma izinhlelo zokulawula izikhukhula? Lokhu kungenza kube lula ukuphatha izimo zamanzi, lokhu kuzoba usizo olukhulu. Ngabe uke wacabangela ukwenza izinto zokufanela ezifanele nokusebenzisa .

Izindlela ezimbalwa abangazisebenzisa ukubambisana, abalimi bangakha noma bahlanganyele emikhungwini okubambisana noma kuma-cooperative. Ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana. Amalimi bangathuthukisa ukufinyelela kwabo kumakhasimende ngokuqhubeka nokusebenzisana izinkundla zokuxhumana. Ukwenza izivumelwano ezihlongozwayo. Ngokuthengisa ngokuqondile kumakhasimende. Abalimi bangakwazi ukunciphisa izindleko ezihlobene nomjikelezelo wokuhweba futhi bathole inzuzo engaphezulu. Ukuthuthukisa izinkampani ezivela emnothweni wendawo. Ukuxhasa izinhlelo ezithuthukisa izinkampani zomphakathi noma eziqhutshwa ngezimfundo kungaholela ekuthenini izimakethe ezinobungozi ezibavumela abalimi ukuthi bathole amaholo afanele.

Izinto ezahlukahlukene ezisetshenziswa ekwenzeni izimpahla ezifana noboya be-merino, i-shetland kanye noboya be-superwash ezinokuhlukahlukana okukhulu ekusebenzeni nasekhwalithini. Nazi izici eziyinhloko zokuhlola. I-merino wool iyinhlobo yokuvuna okuphezulu, izinze kakhulu futhi inezinzuzo ezinhle zokuhlala iphephile. Ukusebenza. I-merino iyi-thermal insulator okuyinto evame kakhulu endaweni yokugqoka noma izinto zokusebenza. Ikhwalithi esuka kuhlanga lwezinkomo ezivela e-Shetland Island inoboya obuqinile kancane kune-merino.

Amadolobha angathatha izinyathelo eziningi ukuphatha amanzi ngendlela efanele, okuhlanganisa ukuphucula umphumela wokulawula kokungcolisa kwamanzi. Ukuqinisekisa ukuthi amanzi asetshenziswa kahle futhi ahlanzekile. Ukuvikelwa kwemithombo yamanzi. Ukuphatha ngezimiso zokuvikela izimiso zamanzi kubalulekile ukuphucula izindlela zokulawula amanzi asezindaweni eziningi. Ukuqapha nokuphatha izinhlelo zokulawula izinxhazululo zamanzi. Kusebenzisa izinqubo zokusebenza zokuqaphela nezokulawula ukungcoliswa okwenziwa ngabasebenzi.

Abalimi bengasebenzisa izindlela ezahlukahlukene ukuze bagcine amanzi ngesikhathi sesomiso. Ukusebenzisa amasu okuphonsa amanzi. Lokhu kuhilela ukuqoqa amanzi ahlanzekile ezikhathini zokuna kwezulu. Ukufaka ama-system-u amanzi azenzakalelayo. Lezi izinhlelo ezithumela amanzi ngqo emizimbeni yeplanti. Ukuphucula isizinda zomhlabathi, ukusebenza izinto ezifana ne-mulch. Ukusebenza izitshalo eziphumelelayo. Khetha izitshalo ezihlala isikhathi eside emtohweni omncane wamanzi. Ukuphosa amanzi ngemishini ephumelele. Ukuhlela indlela yokusebenzisa amanzi ngamafutha.

Ukushintshela ekulimeni, iwayini eli-organic kunezinselelo eziningi okuhlanganisa izindleko zokuqala ezikhulu. Ukulima iwayini eli-organic kudinga izindlela ezithile eziphumelelayo. Ukulawulwa kwezifo nemikhuhlane, i-ecosystem yesivini se-organic izoba nobunzima bokulawula izifo nemikhuhlane ngaphandle kokusebenzisa izibulala. Izithelo ezincishisiwe. Ukulima kwe-organic akuvamile ukufinyelela izinga eliphezulu lezithelo njengoba sekusetshenzisa kwemithombo yemvelo kungase kube nemiphumela ethile ekuvuseleleni kwezitshalo. Ukuphatha kwezinkinga zokugcina uhlanga oluhlaza ulimu okuvuselelayo kuncike ekuqondeni komhlaba. Izithombe zokuphumelela. Ukutshala kwe-organic kuhileka isikhathi eside sokulandela ukuphuma kwemiphumela esivini.

Ake sibheke. impova yomoya, iy'nzuzo. Ukusebenzisa kahle ekugcineni amabhizinisi amakhulu. Impova yomoya ivame ukuba nekhono lokusebenzisa kahle izikhala ezinkulu, ayidingi amakhemikhali, izindlelo zokusebenza eziphansi isebenzisa amandla kuphela, hhayi amakhemikhali. Ububi bempova. Uma kunezimo ezinzima zomoya noma umoya unganele impova yomoya ingase ingasebenzi kahle. Amandla amakhulu adingekayo. Izinambuzane, izinzuzo zakhona ukulawula ngokuhlelekile. Izinambuzane zilawula ngendlela engashintshi ukuze kube imishini nokho zithatha izinyathelo ezenzakalayo kulungele izindawo ezincane. Kungcono uma ungasebenzisa imishini ebucayi noma ukwenziwa imishini. Ububi bezinambuzane, izingozi ezintsha. Ukubamba imisho yokusebenzisa izinyathelo nakho kusabalele.